Xa uyasilela into ethetha ukuthi uza kutshona akazuya kwelinye ibanga. Loo nto leyo iza kumlibazisa ebomini aphethe sele esiyeka isikolo angathathi ntweni ke ngoku xa semdala angakwazi ukuzimela.

kakhulu ngoba yasenza yaphakamisa ilizwe lethu yasenzasa sangabantu ebantwini.

Kuba abantu abaninzi bakha ubuhlobo ngoba xa umdlalo kubakho abantu abaninzi kwimidlalo ngoko ke bayavana bokwakheke ubuhlobo.

Umdlalo udibanisa iintlanga ezahlukeneyo koko kwakhe ke ubuhlobo lula.

Abantu abadlalayo bayahamba bayodlala kwiindawo ezikude ezahlukeneyo. Ngoko loo nto leyo singabalandeli nabo bayahamba bayobukela kwiindawo ngeendawo. Loo nto ibangela kubekho ukhenketho.

Ndimbuza imibuzo ngento yesikolo ukuze ndimbone ingaba uyafunda na okanye uchitha ixesha elininzi kwiividiyo. Ukuba akayazi into endinombuza yona mayelana nesikolo kulapho ndizotsho ndibone uba uchitha ixesha elininzi kwiividiyo ndithathe, ndithathe ifowuni yakhe ndimpanishe.

Kudlalwa ibhola yombhoxo, ibhola yomnyazi, ingxoxompikiswano, kuyabalekwa.

Isakhono sokuba abe nembeko akwazi ukuqeqesha umntana ngendlela efanelekileyo.

Abantu beentlanga ezahlukeneyo bayadlala baqhelane ukuze badibane, bonwabe batsho baqhelane bathandane kubekho umanyano loo nto leyo.

Le midlalo, bantwana bam, iyakwazi udlalwa nangabantu, nangabantwana abangamantombazana ngokuba bakhona abantwana abangamantombazana abanesakhono kwaye umntu abe nesakhono ukogqitha umntu ongumfana umntu oyinkwenkwe. Ngoko ke akufunekanga noyike nikhulise amatalente wenu kuyo yonke into eniyenzayo.

Imidlalo imnandi imnandi kakhulu kwaye yenza ube nolonwabo yiyo loo nto leyo funeka uthathe inxaxheba kwezemidlalo.

Loo nto leyo yenza ukuba ingqondo ibe ivuleke, loo nto yenza ingqondo ivuleke kakhulu. Koko ke abantu bayithatha njengento engabhadlanga kuba inzima.

Loo nto izawukwenza udibane nabanye abantu nincokole nonwabe kube mnandi ulibale ngokudakumba.

Yibhola ngoba yeyona ixhaphakileyo esoloko idlalwa.

Yibhola yombhoxo ngoba kumnandi, uyabaleka nidudlane nitshovane kube yiloo nto kuhlekwa kube mnandi.

Kukuba angadlali ngemizwa adlalele nje ukonwaba qha.

Abantwana kungaphethe sebelimala.

Kuyonwatywa phana, abantwana bafunda indlela yakuthetha kuba badibana nabantu abahlukile.

Dlala. Intombazana mayidlale kwimidlalo yobuntombi efanele ubuntombazana ngayo yonke indlela ukuze afumane abantu azawuvana nabo ukwenzele akhe ubuhlobo.

Sasiyodlala kwenye indawo ibhola ekhatywayo sasinethemba lokuba sizawuwina koko izinto zange zihambe ngeli hlobo sasilindele ngalo sabethwa, satyiwa ngeyona ndlela. Loo nto undifundise ukuba ebomini akusoloko izinto zihamba ngale ndlela ulindele ukuba zihamba ngayo ziyakwazi ukubheka zihambe ngendlela ongalindelanga ukuba zihambe ngayo. Ngoko loo nto leyo iyamkhulisa umntu kwaye iyamqinisa.

Ebholeni kudlalwa ibhola koko ke kunikelwana ngebhola, koko kunikelwana ngebhola yindlela ekuthethwa ngayo leyo enivanisayo enenza nikwazi uthetha, ikwazi ukusetyenziswana.

Xa ukwiqela elibethiweyo loo nto leyo yenza udakumbe, iyakhathazisa loo nto leyo kodwa ke iyakuqinisa ngokuba uyakwazi ukumelana nobunzima bokuba ebethiwe, uyazazi iimeko zokuba uba njani xa ubethiwe. Loo nto leyo iyamqinisa umntu imenza akwazi uzazi ukuba awusoloko uwina ngalo lonke ixesha.

Imidlalo yenza abantu abaninzi badibane, konwatywe. Koko ke abantu abadandathekileyo baye balibale ngeengcindezelo abaphantsi kwazo bonwabe. Loo nto leyo iyayithoba udandatheko.

Oyena mdlali uphume izandla nguSiya Kolisi kuba udlala kakhulu. Indlela adlala ngayo uvele nawe uzive wena ubukeleyo wonwabile unemincili ibe ngathi nguwe lo udlalayo.

Elokishini ayikho indawo yokuqubha, loo nto leyo yinto ebangela ingxaki enkulu enzima kwaye.

Ngumdlalo webhola ekhatywayo. Umdlalo endingasoze ndiwulibale apho ngulo sasidlala nabantu abadala abaneentshebe thina sibancinci kodwa sakwazi ukuwina saphumelela.